Tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya seileketeroniki go thusa go itlosa bodutu. Go oketsa kgatelelo le boikemisetso le go tlisa monate le boitumelo. E thusa metshameko go itlosa maikutlo le go itumedisa ka nako e le nngwe.

Ee, ke akanya gore go nna teng ga metshameko mo megaleng go ka fokotsa go tshameka ka nama. Fa motshameko e fitlhelwang mo mogaleng batho ba bangwe ba kgona go e tsenya ka bonako e bonolo. Ka jalo ga ba tlhoke go tshameka ka namana le ditsala kgotsa ba lelapa. Le fa go ntse jalo go tshameka mo megaleng go ka tlisa kgatelelo pele e e oketsegileng. Ka gonne motshameko o o kgona go tshameka le batho ba go farologana ka internet ka bokhutlo . Go nna temo megala ga go fokotse motshameko fela go fetola tsela e batho ba tshamekang ka yona.

Fa o batla motshameko o mošwa o nang le kgaisano e e tseneletseng ke ka go kgathaletsa Fortnite kgotsa call of duty . Metshameko e metsi e ka go tlisetsa kgatelopele. Ka gonne e tlhoka go nagana ka lobelo, go rera ditshweetso le go tshwara bokgoni jwa boikemisetso ka potlako. E ka go tlisetsang monate, boitumelo le boitlhophelo ka nako e le nngwe. Ebile o kgona go tshameka le batho ba bangwe ka inthanete. Ka tsela eo o ka leka bokgoni jwa gago mo metshamekong e e nang le kgaisano ka tsela e tseneletseng le e e monate.

Didiriswa tsa ha seelektroniki di fetola tsela e metshameko e e tumileng e tshamekiwang ka yone ka ditsela tse mmalwa. Di fa batho kgolagano, di fa batho kgonagalo ya go tshameka ka nako le lefelo le le le le kgethegileng. Di oketsa lebelo le kgaisano le gape di tlisa monate le boitumelo ka go tshameka le batho ba farologaneng, ka inthanete kgotsa ka namana.

Se ke se ratang thata ka metshameko ya seileketeroniki ke gore e tlisa monate le kgatelopele. Ka gonne o kgona go tshameka ka nako ngwe fela fa o batla go leka bokgoni jwa gago le go kgaisano le batho ba bangwe. Gape e thusa go tlosa bodutu le kgatelelo ya maikutlo e dirang gore o ikutlwe o itumetse. Se se dirang gore ke se rate kgaisano. Ke kgaisano e e tseneletseng le boikemisetso bo tlhokegang. Mme motshameko mongwe le mongwe o ka lekana le bokgoni jwa gago. Ka tsela e e monate le e le e kgatlhisang, ko bokhutlhong metshameko e tshamekiwang ka mogala o matlhajana o bontsha boithabiso jo bo oketsegileng le boitumelo mo nakong e khutshwane.

Fa motho a batla go tshameka motshameko wa mo inthaneteng o tlhokega didiriso tse di tshwanelang, internet e akhaonto le kutlwisiso ya melao ya metshameko. Metshameko e e akaretsa fortnight, call of duty war zone le FIFA online. Metshameko e e jaaka e e tlhoka kgaisano, boikemisetso le boithabiso. Mme e dirisa batho go tshameka le ba bangwe ka nako ya nnete.

Fa o tshameka motshameko wa mo inthaneteng o sa kgaotse o ka ama botsogo jwa gago ka ditsela tse di mmalwa. Go tlwaelegile go ikutlwa o lapile, o tshwenyegile kgotsa o na le kgatelelo ya maikutlo. Gape matlho a ka kgobega ka ntlha ya go lepa screen ka nako e telele. Go botlhokwa go nna le seela le nako ya go ikhutsa fa o tshameka. Motshameko wa me wa mmamoratwa ke Fortnite. Ka gonne go na le kgaisano e e tseneletseng. O kgona go tshameka le ditsala mme o tlisa monate le kgatelelopele ka nako e le nngwe.